Andivumelani nale ngxelo ngoba kukho umehluko phakathi kwabantu abatreyinayo ukuze badlale ibhola nabo badlala ibhola behleli phantsi kwielektronikhi zabo. Ngoko abanako kuqqalwa njengeembaleki kuba ababaleke, kunoko bahleli phantsi badlala i-game yespoti efowunini.

Ise nokuyichaphazela impilontle yabadlali bayo ngendlela engekho ntle kuba ngenxa yokuba besoloko bejonge iskrini xa bedlala le midlalo ye-elektroniki. Amehlo azo ase nokuchaphazeleka ngendlela engekho ntle nemizimba isenokuba buhlungu kuba bebesoloko behlala phantsi bedlala le midlalo.

Ndiyayithanda ibhola ngoko ukuba bendinokuba ngumdlali wemidlalo ye-elektroniki ndingakhetha ukudlala ibhola kuba umntu odlala imidlalo ye-elektroniki uye adlale into ayithandayo.

Ngokoluvo lwam i-esports ayinokuthathwa njengemidlalo yokwenyani kuba njenge-football okanye umbhoxo abantu abadlala i-esports abaye babaleke phandle benze i-training for ukuze bakwazi ukudlala, ngoko ayinakuthathwa njengemidlalo yokwenyani.

Ndingabaxelela ukuba imidlalo yeevidiyo isenokubangela ukuba abantu bangalali kakuhle. Loo nto ichaphazele indlela abazenza ngayo izinto. Kuba basenokungazenzi kakuhle ngenxa yoba umzimba udinga ukuphumla, ngoko bafanele balibeke bucala ixesha lokudlala imidlalo yeevidiyo nexesha lokulala ngokwaneleyo.

Imisebenzi yokuzonwabisa ayiyo yabantu abazizityebi bodwa kuba nabantu abangazozityebi bayakwazi ukuzonwabisa ngezinto abathandayo ukuzenza ukuba nje bazibekele ixesha ukuze bakwazi ukuzenza.

Ngumsebenzi wokupheka izinto endingazange ndakhe ndazipheka ngaphambili. Ndingathanda ukuwenza ibe lo msebenzi udinga izixhobo nemali enintsi ngoba kufuneke ndithenge izinto ezikwi-recipe endifuna ukuyenza.

Yinyani le nto yokuba abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo kuba ubomi buyakwazi ukuxakeka zizinto, mhlawumbi njengomsebenzi ekufuneka sinikele ingqalelo kuyo ngokupheleleyo. Kodwa xa siye sifumane ixesha lokuba sizonwabise, loo nto iye ibangele ukuba siphumle size sonwabe xa sisenza izinto esizithandayo ngoko yinyani.

Ixesha lam lokuphumla ndiyathanda ukuhamba ndiye kwezinye iindawo, ndibone iindawo endingazange ndazibona ngaphambili. Ukuyenza loo nto kuqala kuye kundincede ndikonwabele ukuphuma ndibone abanye abantu, ndibone iindawo engaziqhelanga nezintle.

Ndinganawo umdla ngoba ndinokufunda ezinye izinto endingazaziyo ngalo mdlalo. Ndize ndibone neendawo mhlawumbe zange ndizibone ngaphambili xa ndihamba ndisiya kwenye indawo ukuze ndiyozonwabisa ngokudlala.

Umakazi wam uyathanda ukutyala aze anakekele igadi yakhe. Xa ebuya emsebenzini engadinwanga enexesha uye aziphe ixesha lokuba ayiyihoye igadi yakhe, aqinisekise ukuba uyikhathalele ukuze ihlale intle. Loo nto iye imncede ke ukuba aphumle kakuhle aze onwabe xa eyibona igadi yakhe ukuba intle nyhani.

Ndingabaxelela ngokufunda, ngokutyala, ngokupheka ngokubukela iintaka ngokuzijayiva apho nalapho. Yonke le misebenzini inokubanceda ukuba bahlale bonwabile.

Ndinokubaxelela ngothunga, ngokupheka, ngokujayiva, ngokutyala, ngokubukela iintaka kunye neminye imisebenzi eyahlukeneyo ukuze bahlale bonwabile.

Ndinokuba baxelela ngoku hayikha, ngokufunda ukupheka, ngokufunda ukudlala ii-instrument zomculo, ngokufota ngokubukela iintaka, ngokudlala imidlalo enjengebhola, njalo njalo.